Hayi, andikayi exhweleni okanye kugqirha wesiNtu. Kodwa ukuba kuyenzeka kwixesha elizayo umntu azive engekho rayithi ngeke ndikuchase ukuya ngoba ke impilo ibalulekile.

Ewe, bezinintsi kakhulu iimeko eziye zaba njalo, kakhulu ngelaa xesha zayisafika kuthiwa makufakwe iimaski okanye izifonyo. Abantu abanintsi bebengekabi nazo, nazo zisanqabile, ke ngoku into eyayenzeka abantu zabefaka noba yintoni na egqume ngayo umlomo. So zibonakele izinto ke ezingaqhelekanga ngoko.

Ndingamcebisa ukuba phambi uba balale mabaqinisekise zonke iinto ezingatshisa zicikiwe, iinto ezifana njengezitovu zeparafini, amakhandlela. Baqinisekise ukuba umlilo okanye umbane wabo, iintambo zombane zabo zivaliwe akuvelanga zintambo ezingenza kutshe.

Angaqinisa ingalo yomthetho kwabantu aba sebebanjiwe nobungqina ukuba bababethile abasetyhini. Angayenza le nto ngokuqinisekisa ukuba bafumana isigwebo eside nesiqinileyo. Eyo nto izokwenza aba bangabandakanyi kwiinto ezikanje babuye umva.

Ndingathi ndingumntu okholelwayo kuzo, ngoba ndiqhele ukuva abantu besithi banengxaki ethile kudala eqhuqha esiya kwiindawo ngeendawo kodwa uthe esoya kusibanibani osisangoma wamnika amayeza wathi wasosebenzisa awo mayeza yalunga le ngxaki ebebhekene nayo. Kanjalo ke ndingatsho ndithi ndingumntu okholelwayo kuzo.

Zinintsi kakhulu iingxaki abaye babhekane nazo xa kunezikhukhula. Eyokuqala kukulahlekelwa yimizi, kukulahlekelwa nazizixhobo zabo zokuphila. Izifo eziye zivele nala manzi angcolileyo, kuye kunqabe nokudla namanzi acocekileyo, noncedo lokuqala kuye kube nzima uba lufikelele kubo.

Into enganceda kwiimeko ezikanje kungayinto yokuba abantu abaqashwayo ukuze babe ngoogqirha okanye abongikazi kube ngabantu abalaziyo ulwimi lweyo ndawo. Okanye xa engalazi kuthiwe uzonikezwa ixesha elithile ukuze ahambe ayolifundela.

Zikhona zinintsi kwaye abantu abanintsi abazazi. Zikhona iinkonzo zokutsalwa kwamagazi, zokukhupha amazinyo nezokucebisa ngolawulo lwesapho. Zikhona nezokuncedisa xa ukhulelwe.

Zinintsi iindawo ofaka kuzo isikhalazo sakho. Kukhona u-SAPC okuyi South African Pharmacy Council, kukhona amapolisa, kukhona u-SAPRA neSebe lezeMpilo.

Ukunxiba imaskhi ngexesha leCOVID kwandibonisa ukubaluleka kwempilo nezenzo zethu. Ngoba ukunxiba kwam imaskhi zandingazikhuseli mna ndodwa, zandikhusela nabanye abantu.

Kukungqongophala kolwazi. Abantu abanintsi basasibheka esi sifo sikagawulayo njengesigwebo sentambo okanye isigwebo sobomi.

Ndike ndizibone iiphowusta ezibhengeza ukuthengisa amayeza alapha nasiphi na isigulo. Kuyingxaki oku ngoba ixesha elinintsi la mayeza suke engathestwanga a-apruvwa kwilebhu, nobungozi aza nabo azo asazi, asinalwazi ngazo.

Zikhona ezimbalwa endizaziyo. Eyokuqala ngumngcwabo. Eyesibini kube kukuzila. Ukuzila ngokunxiba kuyehlukana, kukhona iimpahla ezimnyama, kube khona neempahla eziluhlaza. Eyokugqibela kube ngumembulo.

Luyanceda kucoceko lamagqwetha luphinde lunciphise umngenelo wezifo ezifana nee-STIs noo-HIV and AIDS.

Kuye kunyanzeleke ukuba baqhelane nendlela entsha yokuphila. Le nto iye ibe nzima kubo ngoba sebengabantu esebekhulile, sebeqhele ukuphila ngendlela ethile, ngoku imeko ibanyanzele ukuba mabaqalele ngabusha. So onto ke iye ibe nzima kakhulu ebantwini abadala.

E-e injalo, ukungathathi ntweni kuye kukubeke kwindawo embi kakhulu eluntwini ngoba awubinalo ilizwi, ukuhlonitshwa ngabantu ohlala nabo.

Into yokuqala ekufuneka ndiyenze kukubheka i-scene, ndicoce i-scene okanye indawo yesiganeko. Ndibheke ulonakalo olwenzekileyo ndibe sendifowunela unyango lokuqala okanye i-backup if kunesidingo.

Mama, ndikuthengele umshini wokuxinzelela igazi. Loo mshini ihlobo ozowusebenzisa ngalo kukubopha ibhanti ingalo then kube khona amaqhosha apha ozowacofa then ulinde izoqinisa ibale, izojonga igazi uba lihamba kanjani. Emva kwexesha elithile izowukhulula then kukhona inamba ezawuvela phaa ezotsho uba i-high blood pressure yakho ithini.

Ibaluleke kakhulu ukuba wenze eyo nto yokuqinisekisa ukuba iyeza olithengayo lisemthethweni okanye lililo na. Xa usenza kanjalo uyazikhusela kwizinto ezingenzeka. Xa lingelonyani, xa lingekho semthethweni asazi noba lineziphi na ii-side effects ngoba alithestwanga.

Kwathatha ixesha elide uba ndiqhelane nayo le nto yokunxibana nemaski yonke imihla ngoba kwakuyinto entsha, ndase ndineminyaka eminintsi ndiphila olu hlobo longanxibi maski. Ngoku nje esivunguvungwini kwanyanzeleka ukuba makunxitywe imaski, so yona yinto eyasiqukayo.

Ndingaqinisekisa ukuba uyayazi yonke into azoyithetha izophelela phakathi kwam naye, kwaye andimjaji ndifuna ukumamela nje istori sakhe.